Eya moeletsi dipapading bohlokwa haholo, hobane o thusa motho, ka nako e ngoe, motho o na le bohona, ba hore aka aka iphihlella a batla ho bapala papadi e ho bapala papadi e itseng, empa a sa tsebe hore na etsoa kae, ho etsahala eng, e bapala ka tsela mofuta o jwang. Mme ha ona le mokoetlisi kapa moeletsi, ke motho enwa a ka kgonang ho tataisa, hore o kgone ho fihlella seo o se batlang hona papading ena, haholoholo e le ha e leng, e motho eo e leng hore ke thaka ya hao, le thusana haholo hobane le ya utlwisisana, ebe hape hona le moedi o seuwang, hore motho a iphumane a na le hlompho, le kgone ho hlomphana mosebetsing wa lona. Jwale e ho bohlokwa ho ba le moeletsi dipapading, ho elelliswa dintho tsa bohlokwa tseo tshoanetseng o di etse, le tse o sa tshwanelang hore o di etse dipapading tse itseng.

Dumela ntlong ya sepolesa, Ke ya le dumedisa, Ke letsa mabapi le thepa ya rona, ya ho ikwetlisa, e utswitsweng ka la maobane, Thepa e utswitsweng ke ditshepe tsa mojaro, tseo re ikwetlisa ka tsona matsoho ha mmoho le maoto. Ho tisa mesifa ya rona, bao utswitse hape le tread mill e leng yona e re thusang ka ho matha, le ho fokotsa mahloko a itseng a kang a pelo. Re boele re pele baesekele e emeng, eo e re thusang ka ho matha, ho fokotsa mmele, le dimmata tseo resebeletsang ho tsona, ho ikwetlisa. Kaofela ha tsona, di jele tjhelete e ka bang dikete tse mashome a mararo. Jwale ke ne ke kopa thuso ya lona haholo, hobane dintho tsena rea dihloka, hobane ke tsona tseo re di sebedisang, ka matsatsi ohle, Kea leboha.